Mo Aforika borwa ngwana yo o ka fa tlase ga dingwaga di le some le bo robedi ka kakaretso o tlhoka tumelelo ya motsadi kgotsa ya motlhokomedi go tsenela metshameko e rulagantsweng, ka gonne ba tsewa e le bana ba bannye ba ba nang le bokgoni jo bo lekanyeditsweng jwa semolao. Seno se tlhomamisa gore batsadi ba ka dira ditshwetso tsa botlhokwa ka pabalesego, tlhokomelo ya kalafi kgotsa boikarabelo mo boemong jwa bone. Fa motho a sena go nna le dingwaga di le some le bo robedi o fitlha mo bogolong ka fa molaong mme a ka dumela mo dikarolong tsotlhe ka gonne le seabe sa gagwe kwa ntle ga go tlhoka tumelo ya motho yo mongwe

Fa ke ne ke le moeteledipele wa toropo, ke ne ke tla simolola ka go dira dithulaganyo tsa katiso go thusa badiri ba lefelo leo go nne le bokgoni jo bo tlhokegang jwa go amogela baeng go sireletsa le go laola di tiragalo. Gape ke tla dirisana le dikgwebo le dikolo go tlhama ditšhono tsa ditiro tse di amanang le tiragalo eno. Go rotloetsa dikgwebopotlana le go tokafatsa mafaratlhatlha go tla tshegetsa ditiro tsa paka khutshwane le paka telele ka tsela eno setšhaba sotlhe se solofela ke ditiragalo tseno tsa boditšhabatšhaba.

Mo dingwageng di le tlhano tse di fitileng, go ka direga gore tiro ya me ya go itlosa bodutu e fetogele ya digital-e le go kgonagala, ka sekai, fa ke ne ke rata go bala jaanong ke dirisa dibuka tse eleketeroniki kgotsa ke reetsa dibuka tse di reediwang. Fa ke ne ke rata go tsaya dinepe jaanong nka nna ka tseleganya le go abelana tiro ya me mo inthaneteng, thekenoloji le media wa botsalano di dirile gore dilo tsa go itlosa bodutu di fitlhelege bonolo di dirisane mmogo le batho ba ba lefatsheng ka bophara.

Ke ne ke tla ikutlwa ke itumetse ebile ke itumella le gore bana ba, ba bona tšhono ya go itumelela metshameko, go nna matlhagatlhaga le go nna le kamano le ba ba tshamekang le bone, le fa e le mariga, loeto lono lo ba naya sengwe le sengwe se se monate se se nang le bokao se ba ka se lebelelang. Gape nka ikutlwa ke le motlotlo ga ke ba bona ba gola mo go itshepeng le go dirisana mmogo le ba bangwe, boitumelo le matlhagatlhaga a bone mo gare ga beke a tlisa bothitho le fa e le paka e e tsididi.

Bana ba tshwanetse go tshameka metshameko e e farologaneng mmogo ka gonne seno se ba thusa go dirisana mmogo, go buisana le ba bangwe le go tlotla ba bangwe, gape go aga botsala, go tokafatsa bokgoni jwa go rarabolola mathata le go kgothaletsa go itshidila mmele, go tshameka mmogo go ba ruta go abelana, go refosana le go tlhaloganya dintlha tse di farologaneng, ka kakaretso e tshegetsa ntshetso pele ya maikutlo le ya setšhaba.